Uya nga ha mvelele ya hashu zwivha zwi zwa ndeme u thoma mushumo muṅwe na muṅwe nga uvula mushumo nga thabelo, ngauri ri vha uri ndi maitele ane ro no a ḓowela u rangisa thabelo phanḓa kana nga inwe nḓila huvha hu rangisa kana mudzimu nga mannḓa uri mudzimu kha vha dzhenelele kha heyi bepha kana mushumo une ra ḓovha ri khou ita. Na musi hu tshi ḽiwa raisa thabelo hu nḓila i ne ro no toi ḓowela kana ndi nḓila ine ra pfesesa nga yeneyo nḓila maitele ane ra tshila ngao, na zwori thabelo uri ḓivha uri ndi tshiṱangu, thabelo ri ḓivha uri i na maanḓa kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe. Zwino rivha ro no zwi ḓowela nga maanḓa u rengisa thabelo phanḓa kha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshine ra vha ri khou tshi ita.

Ndi zwone sa mubebi zwi ḓo mmbaisa ngauri zwo vha zwi siho kha mutevhe une kha musi ndi nga vha ndo u vhea kha muṱa nga honoyo ṅwaha kana nga tshenetsho tshifhinga. Zwi amba uri zwi sia zwi tshi kho thithisa tshiṅwe na tshiṅwe, mara tshine nda nga ita tshone ngauri ndi ṅwananga ndi a zwiḓivha na zwori u tea u fhedza o ya murunduni ee ndi nga pfesesa nda ṱanganedza nyimele yo raliho, arali ndavha ndi si na masheleni kana a vha o vha a hone a khou shuma kha tshiṅwe tshithu nda ḓo lingedza u ṱusa haneaḽa masheleni uri ndi kone u badela uri a vhe fhethu ha u tsireledzeaho a fariwi zwavhudi na vhaṅwe vhano u fana ngauri na yo ḓo lu badela. Mara a tshi vhuya ndi to dzula fhasi na hone nda mukaidza uri musi muthu a khou ṱoḓa tshithu u to humbela nothi uri a to ḓi dzhiela tsheo ene muṋe kana a to shavha.

Zwithu zwine vha zwi guda vhana vha vhasidzana musi vho ya dombani, tshine nda to vhona tshone ndi tsha uri vhunzhi havho vha ya guda u ṱhonifha, vha ya guda u ku alusele kwa vhana, vha ya guda u ḓi fara zwavhuḓi sa vhasidzana u vhuya u swikela vha tshi maliwa, na zwa uri a vha soko to tshimbila tshimbila vha tshi lala na muthu muṅwe na muṅwe vha sa athu maliwa, ngauri zwi vhanga malwadze. Zwinga vha thithisa vha fhedza hu tshi kho ita uri vhavhe na vhana vha tshe vhaṱuku, vha ya u dovha hafhu vha guda uri musi hezwi vho no aluwa vhono vha vhafumakadzi vha vhe vhafumakadzi vhano ṱhonifha vhana vhavho vha nau ṱhonifha vhana vhavho, vhane vha vha na vhuḓifhinduleli kha tshiṅwe na tshiṅwe vha vhona uri muṱani hu khou ḽiwa ngauri vha vhana vha dovha fara vha aluwa vha na mikhwa ya vhuḓi nga mannḓa ngauri vha vha vho funziwa zwithu zwavhuḓi.

Ee vhurangaphanḓa ha vhadzulapo vha vha mahayani kana fhethu ho ya ho nga u fhambanana fhambanana kana hu mu phuresidennde wa ḽa Afrika Tshipembe ndi zwithu zwine he zwila ni ndi ngazwo hu tshipfhi shango linwe na linwe kha livhe na musanda na mukoma, hu itela mini u itela uri hu vhe na nyandano kana hu vhe no pfhana kha ḽi fhungo ḽithihi ngauri arali havha hu sina muthu ano u langa ndi hafhala huṅwe muthu muṅwe na muṅwe a ḓo sokou tou vhanga uri hafha ndi hanga haya mavu ndi anga. Mara arali ha vha hu na muthu ano langa kana a no a vha a murangaphanḓa zwi sia ritshi kho fhungudza fhungo heḽo ḽo raloho. Na kha shango hu tea u vha na muthu ano langa uri tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshi kone u tshimbila zwavhuḓi na ikonomi i kone u tshimbila zwavhuḓi.

Ndi zwa ndeme vhukuma uri vhana vha isiwe mirunduni kana u ruba nga khalaṅwaha ya vhuria, hu itela uri musi vha tshi khou isiwa nga hedzi khalaṅwaha ya vhuria. Khalaṅwaha ya vhuria ndi ine huvha hu na muya na dzi mvula mvula dza u suṱa suṱa khathihi hafhu ha dovha hafhu havha hutshi kho rothola hu na phepho. Izwi zwi thusa hani kha mitakalo yavho na kha tshilonda tshine vha vha vha natsho zwi vha thusa uri hu a ṱavhanya ha oma musi hu tshi khou rwiwa nga muya. Musi hu tshi khou pfha phepho ngauri arali ha itiwa nga tshifhinga tsha tshilimo a vha nga ḓo fhola ende vhunzhi havho vha ri luza matshilo avho, mara ya vhuria ndi yone yo teaho hu itela uri vhaḓi wane vha kho ḓivha vhana vho takalaho na mitakalo ya vhuḓi na uri tshilonda tshavho tshi ṱavhanye tshi fhole.

Ndi ḓivha tshaka mbili dza delele, hu na delele heḽi ḽo suvha kana ḽo lembuwa ḽine ḽi a wanalesa masimuni na mahayani arali wo lima, ḽi a bva kana ḽi abva arali dzi mvula dzo ṋesa kana wa to lima fhedzi mvula dza ṋesa ḽi mbo ḓibva. Nda dovha nda ḓivha delele ḽiṅwe ḽine ḽa vhidzwa upfhi ndi mandande vhunzhi ha vhathu vhaṅwe vha to ḽi ṱavha kana ḽi tovha na thanga dzine vhathu vha to dzi ṱavhesa mahayani hanefho uya nga u fhambanana na zwikhuwani vhunzhi havho vha shumisa ḽa hone. Mara fhedzi vhuponi ha hashu hu wanalesa delele heḽi ṋoṋi ḽiṋe ḽi wanalesa masimuni na mahayani ḽivha ḽo soko ḓala huṅwe na huṅwe, ḽa mandande ḽi wanala kha vhathu vhane vha vho to ḽi ṱavha vhone vhaṋe.

Ee zwavhuḓi vhuḓi ṅwana a vhuya a swikisa minwaha ya fumi uya nṱha, ri vha ri khou amba nga musidzana ane uvha ono aluwa kha ano maḓuvha lune a nga ḓi wana a khou ṱangana na muthu wa mutukana u a kona u ḓi wana a tshi khou vha na ṅwana. Zwino miṅwaha yo thoma kha fumi uya nṱha vha tea u vha vha tshi khou isiwa mirunduni huṅwe vhashumisa miṅwaha ya fumimalo huṅwe ya fumiṱhanu zwo to ya nga culture u ya nga u fhambanana fhambanana ngayo vhone vha tenda kha zwifhio. Mara a vhuya a swikisa miṅwaha ya fumi uya nntha u vha ono aluwa ṅwana lune a ngaya kana o fanela ngo ya dombani uri a ḓivhe milayo uri u to tshilisa hani kana u tea u hula a kho tshila nga nḓila ḓe na u ḓi tsireledza ndi zwavhuḓi.

Zwiambaro zwine vhathu vha zwishumisa zwa sialala musi hu na mishumoni i no tonga dzi mbingano dzenedzi. Vhunzhi ha vhathu vha shumisa miṅwenda miṅwenda ndi yone ine vhathu vha i shumisa yeneyi. Hu nḓila ya u ṱhonifha no no u dzhiela vhu ndeme sialala ya vhoriṋe ya Tshivenḓa, ndi hezwo zwiambaro zwine vhuthu ha vha vhathu vha zwi shumisa, na musi hu nga vha hu hembe, hu nga vha hu tshikipa tshi songo to fhelela labi ḽa sialala mara, nga matungo hu ya vha hu na labi ḽine ḽa khou sumbedza sialala kana vhaṅwe vha tou shumisa ḽo fhelelaho ḽa sialala. Zwi tshi khou to bva kho uri vhathu vha khou funa zwo vhekanywa nga ifhio nḓila kana design.

A nga vha nṋe musi ndo ambara zwiambaro zwa sialala, kha mimima, nne ndi pfa ndo takala vhukuma, zwi a ntakadza nahone zwi a ita uri ndi pfe uri ndi muthu. Nahone mvelele ya hashu ndi ya ndeme, ndi ya vhuthogwa vhukuma, na u zwi shonela ndi pfa ndi sa zwi shoneli. Ende ndi vhona zwi songo khakhea na u khakhea, nga uri hezwo zwivha zwi khou to khwaṱhisedza uri na ngoho ndi khou dzhiela sialala yanga kana ya hashu, kana ya lushaka lwa tshivenḓa nṱha nga u to ralo nga u to ralo. Ndi zwithu zwavhuḓi nga maanḓa, ndi ya zwi funa, nahone zwi a ntakadzesesesa.

Zwiambaro zwa sialala siani ḽa zwino unga zwi amba u sa timatima uri vhunzhi ha vhaswa a vha tsha zwi dzhiela ntha lini, a zwi tshavha zwa ndeme khavho vha vha vho ḓi ambarela zwiambaro zwa zwi manzhi manzhi, zwa tshizwino. Zwa sialala vho to hangwa tshoṱhe tshoṱhe, ndi uri zwa sialala a zwi tsha dzhieliwa nṱha, a zwi tshavha zwithu zwa ndeme, ho no dzhena zwa ndeme hezwi zwithu zwa tshi manzhe manzhe. Ndi nga zwiamba nga u to ralo na zwimimani, vhathu vhane vha nga ambara zwiambaro zwa sialala, ndi vhathu vha vha aluwa vhahulwane, mara thangana ya murole heyi ndi vhathu vhane vha ḓo ḓi wana vho ḓi ambarela zwiambaro zwa nnyi na nnyi, zwa zwino zwa tshi manzhe manzhe. Zwa sia sialala nayo i si tsha dzhieliwa nṱha, i si tsha vha ya ndeme.

Ee, malabi ane vhathu vha a funa kana pattern ine vhathu vha dzi takalela vhukuma vhuponi ha hashu, ndi malabi ane avha matshena kana ane a vha muvhala wa yellow wa tshi topota, khathihi hafho vha shumisa na yone muvhala wa black mutswu. Ndi hedzo mivhala ine vhathu vha i funa vhuponi ha hashu musi vha tshi khou shumisa kha zwiambaro zwavho zwa sialala. Vha ḓo wana ho ḓala heyo mivhala ye nda i bula hafho nṱha, nga u to ralo nga u to ralo, zwivha zwo naka vhukuma hezwo zwithu, zwivha zwikho ṱhonifha na mvelele.

Ee ri shumisesa nga maanḓa muvhala wa tshitopota wa yellow, na mutshena. Ndi yone heyi, ndi yone mivhala ine ya shumisesiwa kha zwiambaro zwa sialala nga maanḓesesa. Ndi zwithu zwine zwa vha zwo ṋaka vhukuma, zwi a ṋakisa hezwo zwithu, but vha ḓi dovha vha engedza nga wa muvhala mutswu, vha wana zwo to naka vhukumakuma. Zwithu zwivha zwi nḓila yo to khavhisa, na uri zwithu zwi dzudzanyee zwavhuḓi, khathihi hafhu na u sumbedza lufuno nau ṱhonifha kana sialala ya hawu. Ndi hezwo zwithu zwine vhathu vha zwi shumisa kha zwiambaro zwavho zwa sialala, musi vha tshi khou zwi runga kana, musi vha tshi yo u renga vha renga zwine .

Ee, kha vhanna na vhafumakadzi hu ya vha huna phambano khulwane nga maanḓesa zwi tshi ḓa kha sia ḽa zwiambaro zwa sialala, na kuambarele. No uri kha vhafumakadzi vha vha vha shumisa miṅwenda nṱha, fhasi vhashumisa zwikete kana vha shumisa marukhu. Kana vhaṅwe vha shumisa miṅwenda hoṱhe ubva nṱha swika fhasi, nga heyo nḓila nga ngomu vho ambara na, vhunzhi vha vha vho ambara na zwikipa zwau, zwa muvhala mutshena. Ri tshi ḓa kha vhathu vha vhanna kanzhi vha ambara miṅwenda nṱha, kana a ambara tshikipa, kana hemmbe yawe, nga thungo a ambara na miṅwenda kana zwa vha zwo patekana kha tshikipa kana kha hemmbe ine a vha o i ambara miṅwenda, zwo rungiwa na kha vhurukhu zwa ḓi ita ngo u to ralo.

Ee vhuponi hune nda dzula hone ri tshi ḓa kha sia ḽa minyanya vha shumisesa zwiambaro zwa mvelele ndi hezwi zwiambaro zwine vha zwi shumisesa zwa mvelele ya hashu enei ya tshivenḓa. Vha shumisa miṅwenda vha nga shumisa kana tshi tshiambaro kha vhathu vha vhanna nga kha iṅwe lurumbu ha ḓivha hu na miṅwenda nga zwa sialala. Haḓivhi na hanevha vhaṱuku ṱuku vhane vha ḓo ḓi shumisa zwezwo zwa tshi manzhe manzhe mara kanzhisa hu shumisesiwa zwiambaro zwa sialala ya tshivenḓa ine yavha miṅwenda ine ya vha i kho shumisesiwa khathihi hafhu na kha dzi hemmbe marukhu na huṅwe fhethu.

Vhaswa vha ano maḓuvha tshithu tshine nda nga to thoma u to thoma u tshi amba ndi tsha uri a vha tsha ṱhonifha mvelele yavho hune vha bva hone a vha tsha ṱhonifha na mivhili yavho, mivhili yavho i vha yo sala i nnḓa nga iṅwe nḓila ndi khou nyanga u amba kana u sumbedzisa uri kuambarele vha vhaswa vha ano maḓuvha a ku takadzi na luthihi vha ambara zwithu zwine zwi sia miraḓo i nnḓa. Vha ri ndi zwithu zwa tshimanzhemanzhe lu hezwo zwithu asi zwavhuḓi zwivha zwisi zwithu zwavhuḓi na luthihi u ambara wa sia miraḓo yau nnḓa ine yavha i kho vhoniwa nga muthu muṅwe na muṅwe nga nnyi na nnyi ndi vhaswa vha ano maḓuvha a vha tshena u ṱhonifha lini mivhili yavho ndi hayo mafhungo.

Ee zwithu zwa u ṱuṱuwedzaho uri vhafumakadzi vha ambare nga nḓila ine vha khou ambara ngayo maḓuvha ano ori vha ambara nga nḓila ine i vha i tshi khou vhaisa i tshi kho shonisa na u shonisa ngauri zwirumbi zwavho zwi sala zwi nnḓa, dzi thumbu dzavho dzi sala dzi nnḓa ndi uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi sala tshi nnḓa miraḓo yoṱhe i tshi khou vhonala. Hezwiḽa zwithu zwi zwi fha vhathu mutsiko vhathu vha vhanna hune hu tutuma hone hanefho zwithu zwa u katiwa hanefho ngauri muthu wa munna u vha a khou balelwa u difara ngori uvha a kho vhona tshithu tshiṅwe na tshiṅwe tshi nnḓa tsha mufumakadzi. Lune ndi vhona uri zwi vha zwi songo fanela uri vhafumakadzi vha ambare nga heiḽa nḓila ine vha sia tshithu zwavho zwi nnḓa kana zwikete zwi pfhufhi vha tea u ambara nga nḓila ine ya sumbedza uri vho aluwa nahone zwi sia zwithu zwavho zwo tsireledzea.

Huna zwiimiswa zwine zwa vha hone zwine zwi vha zwi khou ṱhogomelana na vhana vha sinaho vhabebi vhane vha vha vho lovheliwa vha tshe vhaṱuku. Mara arali havha hu na muṅwe muthu kana vho makhulu hanefho nga tsini ndi vhone vhane vha to sala vha khou vha ṱhogomela nahone vha fhedza vha nga fhasi ha ndango ya ma social worker vhane vha ḓo dzulela u vha ṱhogomela na u vhona zwa uri tshiṅwe na tshiṅwe tshavho tsho dzula nga nḓila. Zwithu zwavho zwi khou zwo dzudzanyea zwi khou tshimbila zwavhuḓi mara kanzhisa ri wana uri vha sala vha kha fhasi ha ndango ya ma social worker hune vha to dzula kha tshiimiswa kana vha dzula fhethu hune vha vho fhaṱeliwa hone hune vha vha vha khou ṱhogomeliwa hone hanefho vha khou lavhelesiwa uri tshiṅwe na tshiṅwe naa vho takala vha khou aluwa nga nḓila ine yo fanelaho naa.